Ku va munhu a fambisa ntirho wa nkoka ku lowu munhu a wu fambisaka eka vapfhumba entangeni wa swiharhi i ku va a va letela hi ta mintlawa ya swiharhi leswiya swa ntlhanu leswi nga duma etikweni ra hina na leswaku va fanele ku va swi endlisa ku yini na ku va leswaku va fanele va va ka nkarhi wa ndhawu yo kahle ri nkarhi wa wa wa wa wa kwihi ku va na vona va hlayiseka ku va u va letela na ku va kombisa hi ta swilo swo hambanahambana entangeni wa swiharhi.

Mina ndzi rhandza khampani ya mabazi ya City to City hikuva ya na vukorhokeri bya kahle swinene naswona loko u famba hi wona u famba riendzo ra wena leri lulama lero saseka na lomu u fikaka kona u fika u tsakile hikwalaho ka leswi va va dirayivisaka xiswona a va dirayivhi rivilo ra le henhla swinene va dirayivha kahle naswona ya na khamfati endzeni ka vona.

Ndzi ndzi nga va tsundzuxa leswaku va hunguta na ku lemukisa leswaku va nga fambi hi rivilo ra le henhla hikuva va veka vutomi bya vona e enghozini naswona va veka na vutomi bya vanhu van'wanyana enghozini.

Ntokoto wa kona a wu ri wa le xiyimo xa le henhla hikwalaho ndzi ti dyondzise leswaku loko ku humelela swilo swa ku fana na loko wind screen yi crack-ile u fanekele ku yi lunghisisa hikwalaho ka leswaku maphorisa ya le magondzweni va ta ku yimisa leswaku va ku tsala thikithi hikwalaho ka swona lemukile leswaku u tshama u fanele leswaku movha wa wena wu tshama wu ri kahle hi minkarhi hinkwawo loko u nghena emagondzweni ku ri u nga veki vutomi bya vanhu enkingheni.

Ndzi nga lemukisa leswaku ku va hi khomisa a xiporo a swi tshamisekanga naswona ni nga endla leswaku mhaka ya ku ndzi tshama ndzi karhi ndzi ndzi tsemakanya xiporo ndzi yi hunguta hikwalaho ka leswaku a swi hlayisekanga naswona loko xitimela xi ri kutani nkarhi wun'wanyana a wu swi swi tivi ku xilo kutani kumbe njhani kambe hi fanele hi papalata mhaka ya ku tsemakanya xiporo.

Xitimela xi na mbuyelo wa kahle kambe loko ma endla leswaku mi nga tshamiseki ehenhla eka xitimela n'wina mi rhandza ku tlanga tlanga xi na nghozi swinene xi lava ntsena loko u fika u nghena ka xona u fika u ti tshamela u ti tshamela ku kondza u ya fika lomu u yaka kona.

A ndzi ta endzela eCape Town hikwalaho ka loko ku ta va na na ku navela leswaku na mina ndzi vona e lwandle na ku vhakachela e ti table mountain na ku vhakachela swilo hinkwaswo leswi endlekaka eCape Town.

Hi ku ya hi mina ina ndzi vona swi fanerile hikuva muholo lowu va wu kumaka ya mudende o ntsanana nkarhi wun'wana u kuma vo endyangwini hi ku hola mutswari wun'we ene u hlayisa vana vo tala la swinene leswi a swi ta endla ku leswaku va kota ku kuma e swakudya swa nxavo wa le hansi leswi nga tala nyana leswi kotaka ku va swi va swi va fambisa n'hweti hinkwayo.

Mina ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a tirhisa xa ku famba xa mani na mani a nga tirhisi vadyuhari hikuva vadyuhari hi vona loko va lava va va va nga endleriwa ku va famba hi xifambo lexi naswona loko yena a ya a ya nghena xo leswaku mudyuhari wun'wanyana a nge vi na ndhawu ya ku va a kota ku nghena i ta xa ku famba lexi.

Ndzi vona ingaku i vanhu lava va endzelaka e ndhawu yo karhi hikuva va lava ku ta tiva hi ta ndhavuko ya ndhawu yeleyo naswona e va nga va ri na nkoka hikuva loko va karhi va endzela ndhawu yeleyo va tisa hikuva va pfuxa ikhonomi mi hikwalaho ka ku va va fika va xava swo karhi kutani n'wina na n'wina mi va mi mi kuma swo karhi eka vona.

Loko petirolo mafurha ya nxavo ku chayela ka eka timovha ya tlakuka hi swona leswi endlaka leswaku mathekisi na wona ya tsakisa tihakelo ta vona hikuva hikuva va ti seketela hikwalaho ka va ta nxavo wa mafurha.

Mina ndzi famba mpfhuka wo leha hi bazi ndzi endla leswaku ndzi fanele ku va ndzi tilongela swo dya endleleni ndzi tilongela mati ndzi ti longela na naswona ndzi ti longela na na swakudya swin'wana na swin'wanyana swi nga va swi nga ha va vuswa kumbe na na nyama hi leswi ndzi ti longelaka swona.

Ina yi hlayisekile hikwalaho ka leswaku a swi talanga leswaku ku va na nghozi ya switimela naswona loko u karhi u famba hi xitimela ndzi vona u hlayisekile swinene hikwalaho ka ku va u kota ku fika eka ndhawu leyi wena u yaka ka yona hi nkarhi lowu nga hetiki nkarhi.

Nkarhi lowu ndzi nga va na ntokoto wo biha hi loko ndzi khandziyile thekisi kambe e mali ya mina yi nga cincekanga leswi swi endlile leswaku muchayeri a ndzi rasela hikuva a nga ri na cinci na yena ene leswi endlaku na mina ndzi tsana mara a ndzi ri twisisa xiyimo xa yena naswona a ndzi twisisa ku ri yena a nga na yona lero mina a ndzi fanele ndzi endlele e e ti e tixakaxaka hinkwato ta tindlela leswaku ndzi kota ku cinca mali ya mina ni nga si khandziya thekisi.

Ndzi nga mu hlamusela leswaku loko vadyuhari va khandziya ethekisi va fanekele ku va va hunguteriwa e e mali yo karhi ehenhleni ka tihakelo ta vona ta thekisi naswona leswi swi endliwa ntsena loko ku ri vhiki ra vona ra ku va va famba va ya ti holela e mudende wa vona.

Ina ndzi tshame na ndzi xava ndzi vona swi olova swinene hikuva swi endla leswaku ndzi hunguta e mhaka ya ku va ndzi ya fola layeni ya ku va ndzi xava thikithi ra bazi naswona swi endla leswaku ni kota ku xava swilo swa mina ndzi tshamile ekaya handle ka ku na vanhu.

Ndzi nga va tsundzuxa ku ri leswi va swi endlaka a hi swona hikuva ra mundzuku hi ta swi lava ku swi tirhisa loko u langute mhaka ya thekisi masiku lama ya durha kasi loko xitimela a xo tirha kahle a hi ta chiperiwa.

Tihakelo ta ti-cold tollgate nkarhi wun'wanyana ti va ti ri henhla swinene laha ti affect-aka na ku va ti hi tikisela tanihi vachayeri nkarhi wun'wanyana swi endla leswaku hambiloko u lava u tshuka u lave ku ya endhawini yo karhi u ri na yona mali yo chela petiroli kambe u ri hava mali yo yo hakela ti-tollgate swi endla leswaku u tikuma u tshamile hikuva mali ya ti-tollgate a wu nga koti ku hundza handle ko va u .

U fanele u tiyisisa leswaku laha u nga ta yima kona ku safe na hi ta vuhlayiseki bya wena naswona mafurha lama u ma chelaka hi wona na hikuva u nga tikuma u onhakeriwile hikwalaho ka swilo swo ka swi nga ri swona.

A ndzi ta hatla ndzi endla leswi va swi vitanaka i temporary ID hikuva hi swona leswi nga ta endla leswaku ndzi kota ku nghena ka matikomambe kutani va nga ndzi khomi hikuva ku ni matiko man'wanyana loko u pfumala swa ti-ID swa pasi va nga ha va na khombo ra ku va va ku khoma.

Ina ndzi tshama ndzi endlela ndhawu yo fana na le Joni a ni suka kaya eLimpopo ni ya eGauteng hi bazi riendzo ra mina ri vile le ra kahle swinene hikuva bazi ndzi vona ku ri xo famba xa mani na mani lexi nga hlayiseka swinene naswona a ndzi tshamile kahle a yi ri na comfort naswona a ndzi vona muchayeri a chayela hi ndlela ya kahle swinene hikuva nkarhi wun'wanyana loko u va u kha u famba hi taxi machayele ya vanhu va tithekisi a ya fani na va tibazi ya tibazi ndzi vona ya hlayisekile swinene.

I ku va vanhu va chayela hi ndlela ya ka yi nga ri kahle kuma leswaku n'wanyana u cheyela hi ndlela ya rivilo ra le henhla swinene laha a vekaka vutomi bya mani na mani ekhombyeni.

Eka munghana wa mina Xalati hi siku ra ti fourteen ta Mudyaxihi ndzi lava leswaku mina na wena hi famba hi riendzo ndzi lava leswaku hi endzela entangeni wa swiharhi eKruger National Park laha hi nga ta ya tiphina swinene ndzi vona leswaku ndzi fanele ku va ndzi ku rhamba ku na wena u va u va kona eka riendzo leriwa leswaku hi ya hi ya tiphina swin'we munghana wa mina.

Ndzi fanelekele leswaku ndzi longa hinkwaswo leswi n'wana a nga ta swi rilela, ndzi fanekele leswaku ndzi va ndzi ri na wona mati, ndzi fanekele ndzi vona leswaku ndzi va ni ri na swona swakudya na swinambunambu hinkwaswo leswi a swi rhandzaka swi va swi ri kona ku va ndzi vevukeriwa tanihi mutswari.

Nkarhi wun'wani ndzi nga ha lava ku tirhisa movha wa mina hikuva ndzi vona ku ri swin'wanyana swa laha loko nkarhi wun'wanyana loko ndzi karhi ndzi famba kwala magondzweni nkarhi wun'wani ndzi vona ndhawu yin'wana yo tsakisa laha vanhu va yimaka va tekaka swithombe na ndzi nga kota ku va ndzi yima na mina ndzi teka swithombe hikuva loko u famba hi bazi bazi a ri yimi kun'wana na kun'wanyana naswona loko u ti fambela hi xa wena xo famba ku fana na movha ya wena u kota ku yima kun'wana na kun'wana laha u lavaka kona.

I ku va va seketela na ku va va hlohlotelo e rihanyo ra mani na mani ku loko u famba hi mabazi ya vona vuhlayiseki bya wena byi va byi ri kahle swinene.

Swi nga ndzi khumba swinene hikuva hina hi tiva leswaku mabazi hi wona yo chipa swinene naswona ya kota ku va ya hi ya hi seketela tanihiloko swi fika eka swa timali swa hina a ya fani na mathekisi.

A ndzi ta rhanga ndzi wisa kutani ndzi kota ku lava ndhawu laha ndzi lavekaka kotaka ku vekaka mindzhwalo ya mina kutani ndzi kota ku khandziya na mina ndzi fana na mani na mani.

Hikuva va endla leswaku loko vachayeri va mabazi va karhi va chayela vuhlayiseki bya vanhu byi va byi ri kahle hikuva loko muchayeri a nga wisanga swi ta endla leswaku a veka vutomi bya mani na mani ekhombyeni.

I ku va swi veka e vuhlayiseki bya mani na mani eka ndhawu ya kahle naswona na ku tiyisisa leswaku vanhu lava va khandziyaka mabazi va va va hlayisekile.

Hi siku ra so ndzi suke eCape Town ku ya eJoni hi xihahampfhuka kambe mindzhwalo ya mina swi kumeke leswaku mindzhwalo ya mina a yi fikanga. Ndzi kombela leswaku mi va endla vulavisisi leswaku ku humelele yini hi mindzhwalo ya mina hikuva ndzi yi yimerile naswona ndzi lava ku tirhisa swin'wana leswi nga kona eka mindzhwalo ya mina ndzi kombela ku pfuniwa.

Eka khampani yo rhurhisa mindzhwalo yo suka Joni hi ku ya eLimpopo a ndzi lava ku ta kombela na ku tiva hi ta vuxokoxoko ta leswaku khampani ya munhu yi endlisa ku yini naswona swidurha mali muni ku susa nhundzu ya mina kusuka hala eJoni ku ya fika a eLimpopo, naswona ku ku hakerisiwa njhani naswona xana ku na insurance yo karhi loko ko tshika ku humelele swin'wanyana hi nhundzu ya mina xana?

I ku va layisense ya wena yi tshamisekile naswona loko u ya ku lombeni ka movha va rhanga va ku test dirayivhisa yona leswaku xana yi to vo ka u ta dirayivha madirayivhelo ya kahle naswona loko va ku lomba movha va cheka ku ri movha lowu wu hlayisekile kumbe wu na ti-scratch leswaku na wena loko u wu vuyisa va ta kota ku tlhela va cheka leswi wu nga humisa xiswona.

Ndzi tiva khampani ya Avis na khampani ya Motas na tin'wani tikhampani to tala tala matirhelo ya tona i ku va loko u lava ku lomba u ya kwale tihofisini ta vona leswaku u kota ku va u ya lomba movha.

Wa swi kota ku va u lerisa mabazi leswaku va ku fambelana nhundzu ya wena naswona ku na tihakelo leti u ta hakelaka naswona u fanele u maker u endla xikongomelo xa leswaku nhundzu ya wena loko lomu mi yaka kona vanhu va kona va va va yi yimerini.

Riendliwa ra mina ri va ro tsakisa swinene hambileswi a lehile naswona endzeni ka xihahampfhuka ku na ti activities leti endliwaka, laha ku na nkarhi wa ku dya ku na nkarhi wo etlela hi swin'wana swa swona swi tsakisaka naswona swi endla leswaku ndzi ehleketa hi ndlela yin'wanyana laha riendzo ra mina ri nga va ra kahle swinene.

Ri hi kahle swinene naswona ri na comfort swinene loko u tshamile eswitulwini swa vona swi nge he loko u tshamile esofeni, na miri wa wena a wu karhali naswona va khoma tikhasimende ta vona hi ndlela ya kahle swinene ku na nkarhi lowu va hi phakelaka na mati nkarhi wun'wanyana kumbe ti-snacks hiswona swa swona leswi tsakisaka hi mabazi ya vona.

Ku va va onhe e swiporo na ku yiva tintambu ta switimela hi swona leswi endlaka leswaku eka nkarhi wa sweswi switimela a swi ta ha talanga.

Ku durha ka Tax swi affect ngopfu or ku tikeriwa ikhonomi ya tiko naswona swi endla ku nkarhi wun'wana na mitirho yi pfumaleka hikwalaho ka tihakelo ta le henhla ta Tax hikuva nkarhi wun'wanyana u kuma ku ti hakelelo ti le henhla laha swi endlaka leswaku vanhu va tikeriwa ku va va hakela Tax leswi endlaku na mintirho yi kayivela.

Vanhu va onha swiporo hikwalaho ka ku va nkarhi wun'wanyana va le henhla ka ntshikelelo wa swidzidziharisi laha va tetaku tintambu va xavisa leswaku va kota ku kuma mali hi swoho swi endlaka leswaku u kuma ku va mapatu laha switimela swi fambaka kona ya onhaka.

South African Airways, Mango, Emirates Airlines naswona ndzi vona ku ri swihahampfhuka hinkwaswo leswi nga kahle swi ya hi ku wena u famba hi business class kumbe hi economic class na.

Ndzi vona tindlela hinkwato ku ri tona hikuva etindhawu a ti fani naswona vanhu a hi fani so ku va hi tirhisa swilo hi ndlela ya ku hambana hi yin'wana leyi endlaka leswaku vanhu va hambana.